Ndingathi le nto singayilungisa ngokuqala ubeka umthetho kakufika kwiinto ezidibanise ne-social media. Into yesibini ndingathi umntu makasebenzise ifowuni yakhe qha xa kunyanzelekekile uma ikhona into ebalulekileyo efuneka ayenzile. Njengokufowuna okanye njengokuthumela imali, umntu odingileyo ngayo ingasetyenziswa ifowuni qho qho or noba akukho nto ibalulekileyo umzekelo mawusithi uba lixesha lolala makungabikho ifowuni izirumini.

Ndingathi mna njengomntu onefowuni inemali yokuthumela imiyalezo efowunini, yenza izinto zibe lula and iyakunceda loo nto ungayi kuloo mntu ufuna umthumelela imiyalezo okanye loo mntu ufuna umxelela into ethile. Ngoku ilula into uvese uthathe ifowuni yakho, ubhale loo myalezo wakho and uyithumele efowunini and enye into ikhoyo ngoku kuthiwa nguWhatsApp yenza izinto zibe lula kakhulu.

Ihlobo endinothuthuzela itshomi yam emva koba ebone ifoto ethile ebithathwe ngumntu othile, ndingamxelela ezinye izinto azibalulekanga kakhulu ebomini kakhulu izinto zincinci ezifana nento enje. Ndingathi kuyo into ebalulekileyo ukwenzela uba ube ngumntu olungileyo ebantwini nangona abanye abantu besenza izinto ezingekhoyo, hlala wena ube ngumntu olungileyo ebantwini kwenzele uba wena ungakhathazeki kawusenzeka into ezifana nezi.

Yho, uqala kwam uhlelwa yinto enje yho ndikhathazeke kakhulu, yaye loo mini leyo kwakunyanzelekile ndiyenze i-assignment yesikolo, and kwakunyanzelekile ndiyifakile. Kwamka umbane ebusuku and ke ngoku kakumke umbane kunzima ke ngoku ukufumana i-internet access, so kwawunyanzeleke ndilindile okanye kwakunyanzeleke uba ndiboleke imali ukwenzela uba ndithenge idatha, because ifowuni yam zange icime laa mini. So, into yoba ukucinyelwe ngumbane and ufumanise ukuba iWi-Fi yakho ayilayiti emva kokumka kombane iba yingxaki enkulu kakhulu.

Ndingathi mna zange ndiyoyike ukusebenzisa u-social media ngenxa ye-cyber bullying, ukuba ezinye izinto mna ngumntu ofane angazihoyi kakhulu. Njengeento ezifana ne-cyber bullying i-intanethi or i-social media ndiyisebenzisa for iinto ezifana nokujonga, nobukela iindaba, nokujonga uba iinto eziqhubekayo kwezinye ilizwe.

IWi-Fi yasimahla iluncedo kakhulu, nakhona ubungozi inabo ubungozi obukhulu. Ndingathi mna kubalulekile ukusebenzisa iWi-Fi enjeya, xa kukho nabanye abantu ukwenzela uba nizokwazi ukukhuselana oba ungaveli into embi.

Into yokuchaza kwi-social media uba awukho sendlini usendaweni ethile, okanye laa nto abantu abayenzayo yokuqhayisa ku-social media uba basezindaweni ezithile inobungozi kakhulu, inobungozi kakhulu because abanye abantu abangcolileyo okanye abanye abantu abafana njengezikoli bangakukhuthuza ngendlela elula, ukuba wena uyibeka kwi-social media indawo okuyo and ke ngoku banelungelo lokufumana lula.

Mna ndikholwa ukusebenzisa iYouTube Music kakhulu, nangoku ndawazisa abanye abantu uba mabasebenzise iYouTube Music. Ukuba ungakhangela ingoma ofuna uyimamela ngoku kawune-internet access or kawunedatha efowunini yakho, ukuba uSpotify yena unemithetho emithile kwenzele uba ungakwazi umamela umculo owufunayo okanye ungakwazi ukuwelisa kwenye ingoma. Ndithanda kakhulu uba neYouTube Music because iyenza imini yakho ibe lula kakhulu.